Ke kopa ambulance le maponesa ba tlo nka statement hobane hona le kotsi empe e qetang ho etsahala. Dirobotong ke nna a boneng hantle ha kotsi ena e ne e etsahala.

Ke e sebedisa haholo ha ke ya mosebetsing hobane ke yona e finyellang moo ke sebetsang teng.

Ho kganna hona ke ntho e ke sa kgotsofaleng haholo hobane tse ding tsa dikotsi di etswa ke ka mo bakganni ba ditekesi ba kgannang ka teng.

Maemo a fofane a matjhaba le a selehae a fapane haholo hobane ha a tshwane ebile le ka di-price ha a tshwane.

Ntho ya bohlokwa o tlameha hore o ipake, o lokela hore o tsamaye ka sekopo se tletseng metsi le dijo.

Ha e tsamaye motse toropo wa yona kaofela hobane ka hara motse ho na le ditsela tse seng hantle, ho na le moo ho na le dikoti teng di tseleng.

Ke boikarabelo ba monga taxi hore a etse bonnete ba hore taxi ya hae e ba boemong bo hantle hobane setjhaba se komotela kapa se bolella mokganni, mme mokganni ha ana boikarabelo kapa ha ana matla hore a ka lokisa tekesi e seng ya hae.

Diterene le diporo tsa terene di lokisitswe hantle ka tsela e hantle diterene di tla qalella hore di nke batho di ba ise mo ba yang teng.

Bana baka le lokela hore ha le sebedisa mofuta o na tekesi, le etse bonnete ba hore le sheba hore dinomoro tsa koloi eo ke eng, le etse le bonnete ba hore le ne le bua le nna le njwetse hore le feta hokae, le tsamaya ho kae le mang le nke le lebitso la motho a kgannang tekesi eo.

Basadi le bona ba lokela hore ba kene kgwebong ena ya ditekesi hobane ba na le mangolo a hantle, ao a ho kganna le e nngwe e leng PDP. Ba bang ditekesi tseo ke tsa bona.

Bakganni ba ditekesi ba lokela hore ba kenyetswe kopano, baahi ba hlahise maikutlo a bona motho a tshwereng bakganni ba ditekesi a ba bolelle hore motho a sa tshwareng mopalami hantle o tla tloswa hore a kganne taxi, o tla tlohelliswa hore a kganne taxi hobane ha a tshware bapalami hantle.

Ke bona di tura haholo hobane ditifiso tsena tsa Uber kapa tsa Bolt ha di tshwane di tsa tekesi empa fela di ntle ka hore di ho isa o le mong mo o yang teng ha e tshwane le taxi e tla pota pota ka wena.

Tjhe, ha ke so bone tsela ya baesekele moo ke dulang teng.

Ke etsa bonnete ba hore ke sheba mahlakore ka bobedi, ke be ke shebe le batho bao e ke leng ka hara bona, ke se ke ka bontsha letswalo.

Re lokela hore re ipatlele tekesi e nngwe eo re tsebang hore motho o o tla re late hantle haufinyana le matlong mo re dulang teng eng a re ise mosebetsing, hobane taba ya ho tsamaya ka maoto yona ke taba e re sa tlo e kgona hobane re tsamaya leeto le letelele, re fihla mosebetsing se ntse re kgathetse.

Ke nahana hore ba bang ba nang le di-licence tsa dikoloi tse seng maemong a hantle ke ba di rekang kapa motho o dula ka license e seng e feletswe ke nako ya teng.

Leeto la rona le ne le se monate haholo hobane ditsela tsena tsa Eastern Cape ke ditsela tse nang le dikoti, mme ebile tse ding ke mobu koloi ha e kgone hore e tsamaya hantle, tse ding di beuwe majwe ka hara tsela. Le tseleng ho na le kotsi e ke boneng e mpe haholo e etsahala.

Ke nahana hore tsela eo ditekesi di tsamayang ka emergency line, di be di tatetse hore di lo nka bapalami e seng ntho e hantle eo hobane di lokela ho tsamaya hantle di se ke tsa thata.

Eya, nka e sebedisa terene ho ya toropong kapa ya sekolong hobane terene e theko e fatshe. Ha e tshwane le tekesi kapa Uber kapa Bolt.

Tjhe, ha ke na dipelaelo tsa polokeho malebana le mokgwa oo hobane seo se etsa hore ke fihle ka nako mo ke yang teng.

Eya, ke bona le tifiso tsa makoloi a ho ya toropong di lokile hobane ho ya toropong ho nka leeto le letelelenyana ha e tshwane le leeto ha o o ntse o le ka hara motse.

Motswalle ke batla re nke leeto la ho ya Gauteng. Tjhelete eo re tlo e hloka ke tjhelete ya dijo ke tjhelete ya marobalo moo re lo robala teng, ke tjhelete ya hore re palame sekepe seo re tlabeng re ithabisa ka hara sona.